Intsha ingasebenzisa amafoni ayo ukuze ikwazi ukufinyelela ukuy'libazisa. Efinyelela ekuthenini ukuthi izinto zokusebenza ey'bizayo ngaphandle kokufinyelela lapho, ngingasebenzisa omakhalekhukhwini bayo. Intsha eningi yasesikhathini samanje inabo omakhalekhukhwini. Ungaqala lapho kumakhalekhukhwini besebenzise bona ukuze bey'libazise, bethathe iy'thombe ngabo omakhalekhukhwini labo mabenza imiculo noma amavidiyo besebenzisa bona omakhalekhukhwini babo ukuy'shutha becula berekhode imiculo yabo ngawo umakhalalekhukhwini. Ngale kokusebenzisa iy'nto ey'bizayo, umakhalekhukhwini nje iwona ongenza izinto zenzeke. Intsha isinabo vele omakhalekhukhwini abasezingeni enye intsha esikhathini samanje.

Angabasiza kakhulu abafundi ngoba bengagcina sebefundela imisebenzi yezobuchwepheshe nabo uma sebeqedile ey'koleni. Ngingabalungiselela ngaleyo ndlela leyo begcine nabo sebekwazi ukusungula wona ama-online gaming lawo. Sebekwazi nabo ukuyiqalela okwabo uma sebephothulile ey'koleni, sebefokhasa emkhakheni wezobuchwepheshe i-technology, sebezinza kakhulu kuyo ngoba sebey'qalile nasesikoleni. Bayiqala esikoleni manje-ke bakhuphuka nayo baze bayakhona emfundweni ephakeme. Nalokho kungasiza kakhulu futhi, ukuthi bethuthukise nolwazi lwabo ade belithola besesesikoleni. Manje mase sebefika nalapha emabangeni aphezulu sebezokwazi nokuyisebenzisa lento, beqale nokunye okusha abangase bekuqale abakufisayo.

Isimo esenzeka ngalelo langa leso, kwaba ukuthi ukaputeni uma etshela omunye wabadlali besikole ababevakashile ukuthi-ke ikhefu seliphelile, wakhombisa ukunganami lo omunye walaba ababevakashile. Wagcina nje ekhuluma amazwi eziswana. USizwe-ke wagcina esephakanyelwa umoya kwangathi manje sekuba khona ukugxizisana, nokuxabana ngaleyo ndlela leyo. Indaba yaqala lapho ekuthenini emtshele ukuthi-ke ikhefu seliphelile, kodwa yena akangaqonda ukuthi uqinisile uma ethi ikhefu seliphelile. Wafuna engathi ngabe liyengezwa ngoku fisa kwakhe. Kodwa lokho kwagcina kwenza ukuthi ukaputeni weqembu lami-ke agcine eseba kule simo ayesekuso, kwagcina sekukhuphuka imimoya, noshukela. Iyona nto eyenza ukuthi-ke ukaputeni wami agcine eseba kule simo ayekuso.

Abantu abasha ngabaluleka ngokuthi uma befuna ukwabelana ngezinto abay'thandayo, ngendlela ephepheni neqondile bengakhanda amagruphu la bezobe babelana khona lezi nto abay'thandayo ngendlela ephepheni neqondile. Bangavele nje babelane nje bukhoma kubuka wonke umuntu, noma ubani ebone. Abakhade amagruphu la abazobe besendelana khona, bebelana khona izinto lezo abazobe bey'thandile ngendlela eqondile. Bengabelani ey'ndaweni ey'ngafanele, bazane futhi ukuthi lo usegruphini ethile, siseqenjini elilodwa naye, sizosebenza ngento ekanjena, sikhuluma ngento ekanjena. Kube ney'hloko emagruphini abakhuluma ngazo, okuyizona futhi ey'zobe zenza ukuxhumana ngaleyo nto leyo abazobe ibahlanganisile bekhuluma ngayo. Eyobe ibasiza mhlampe entweni ethile ekumele basibizela la ekumele ibasize khona.

Umlando weqembu engilithandayo amaBhokobhoko, umdlali walo ongapheli emlonyeni uSiya Kolisi. Ngoba amaBhokobhoko ahambile ayodlala ngonyaka owedlule, ayodlala phesheya afike ahlabana ney'ndondo, afike awina, awudla umhlanganiso. Ngakho-ke iqembu lamaBhokobhoko futhi ngilithanda uma kuwukuthi , linomlando omuhle nje futhi ngoba ngisho utata uNelson Mandela, owayengumongameli wokuqala omnyamana la eNingizimu Afrika, ongasekho-ke kodwa, naye waye umshayi wesibhakela.

Iy'nhlobo zemidlalo oy'nikezwayo ey'koleni ngakithi. Sinomdlalo webhola likanobhutshuzwayo. Sinomdlalo webhola i-netball, okuwumdlalo webhola lamantombazane. Ukufana nokwehluka engikubonayo ukuthi ibhola likanobhutshuzwayo elidlalwa abafundi besilisa, ilona elihamba phambili, elithola nokwesekwa okukhulu kunaleli lamantombazane okuyi-netball. Ngakho-ke umehluko ulapho, umehluko engiwubonayo ulapho. Lithandwa kakhulu leli ibhola, ngoba uye ubone noma kuthiwa kuyadlalwa bababaningi izethameli ezisuke sizobuka umdlalo loyo webhola likanobhutshuzwayo odlalwa abafundi besilisa, uma liqhathaniswa kunaleli elidlala abafundi besifazane. Libakhona kakhulu idumela makudlalwa lowo mdlalo loyo webhola.